Sihle kakhulu lesi sikhathi esiphila kuzo, ngoba akudingi uze uye mathupha emabhange ukuze ubone ukuba kwenzakalani ngezimali zakho. Amafoni, okanye omakhalekhukhwini esibaphathayo kulezizinsuku, siyakwazi ukuba sizicofele thina, sizibonele ukuthi kuhamba kanjani. Izimali ezithathwayo, eziphumayo, ezingenayo, siyakwazi ukulawula ukuthi emabhange ethu, asenza ngakho, noma awenzi ingakho. Uma engenzi ngakho, siyakwazi ukuluvala, sigxume siye kwelinye. So, ngokwami manje kulula kakhulu, futhi inkinga okanye i-disadvantage ukuthi nobugebengu nokunjalo buyanyuka.

Kunento ebizwa ngokuthi ukuverifywa, lokho kusho ukuthi ukuqinisekisa ukuthi lowo muntu othi unguye, kunguwe, kungaba isithombe, kungaba iphini, isithombe sobuso bakho, kungaba iphini oyaziyo wena wedwa, futhi kungaba ukuthi bakuthumelela iphini ozokwazi ukuthi uphinde ungene ngayo ngaleso sikhathi, yaleso sikhashana e-expire-yo emva kwesikhathi engangamaminithi ambalwa.

Indlela okuculwa ngayo, ukuphuthuma kwengoma, noma ukucula kancane, uhlobo lamagama asetshenziswayo, nakhethwayo ukuze kukhandwe ingoma.

Izingoma ezinamagama agqugquzelayo, akhayo, futhi anikezana ugqozu lokube ubhekana nosuku olusha. Izingoma ezifana nezingoma ezikhuluma ngokuvuka, ngokujabula, ngokuqala usuku kabusha, ukuqala kabusha, ukuba nenjabulo onke, zonke uhlobo lwezingoma ezenza zigqugqumezele umlaleli ukuba abe nosuku oluhle.

Lokhu egameni esikhathini samanje kubizwa, nge-cyber bullying. Izinto ezikanje zikhona kumthetho. Umthetho uyakwazi ukusikelela, ukusikela nokungenelela kulabo abasuke behlukunyeziwe ngaleyo ndlela, ukuba bakwazi ukuthatha iyinyathelo la bezokwazi ukuqondana nabantu abasuke bebonile bebabonile, ukuze kukwazi ukuthathelwa iyinyathelo ezifanelekile. Ingabe ukuhoxisa kwamagama abo, okanye ukujeza for konke lokhu abasuke bekushilo, noma bekubhalile ezinkundleni zokuxhumana.

Kungamele ngiqale ngibuke ukuba ifilimu ikhuluma ngani, izobe ithinta ziphi, izobe ithinta zona ziphi izingxoxo kuma ngibheka or nanokuthi kumele ngibheke ukuba ikhandelwe abantu beminyaka emingakanani, ukuze ngikwazi ukunikeza i-guideline ekuthenini ngifune ingoma ekanjani, ezohambisana. Ekugcineni ingoma kumele ihambisane nayo ifilimu, engeke kube ukuthi iyaphikisana nalokhu okusuke kuqoshiwe kwefilimu.

Yilolu hlobo lezingoma esikhathini samanje, esizibiza ngokuthi igqom, futhi ama-piano, ngoba izona zingoma ezikhona esikhathini samanje, abantu abazithandayo, futhi ezibenza ukuba bejuxuzise imizimba yabo ngokwe njabulo, ukuthokoza nangokunethezeka.

Ukukhanda isigaba la khona abantu abasemakhaya abalelayo, umsakazo bekwazi ukuthumelela into ebizwa nge-EP, okanye ayimculo yabo eqoshiwe kumsakazo, ukuze sikwazi ukuyidlala. Ngalokho sigqugquzela ukuthi sikwazi ukusheshe sithole ithalente elisha, nalabo abalalele bekwazi ukuzwa ithalente elisha, bephinde futhi bekwazi ukuba exposed ezindaweni okuyizona zona abafisa ukusebenzela kuzona.